Okusuka kum, abantu abakhubazekileyo nabantu abangakhubazekanga bayafana kum. Into ehlukileyo inye qha, umntu okhubazekileyo xa kubuzwa ephepheni uba ukhubazekile okanye akakhubazekanga uyabhala athi ukhubazekile. Ongakhubazekanga, umahluko uyabhala xa ebuzwa laa mbuzo ubana ukhubazekile okanye awukhubazekanga, uyabhala uba andikhubazekanga. Kodwa aba bantu bobabini ngabantu abafanayo, bobabini bayafana yaye banamalungelo afanayo.

Ndiyakholelwa ukuba wonke umntu unamalungelo akhe, unezigqibo zakhe, uneenjongo zakhe. Kuyo yonke into umntu ayifunayo uneenjongo nezizathu zakhe. Yaye aba bantu xa bebobabini banothetha bobabini bahlale phantsi umfazi amxelele umyeni wakhe ukuba ingxaki yakhe ithini, yaye izizathu zakhe zithini, nenjongo nomnqweno wakhe uthini. Bavumelane nomyeni konke kungenzeka.

Icacile ukuba ingxaki iza xa kufuneke abase-NSNP betyisile abantwana besikolo ngoba rhoqo xa kufuneke kutyisiwe kuzomane kwenzeka le meko. Endinocela isikolo njengomfundintsapho, ndinocela inqununu ukuba abantwana singenza njani sibatyise kwenye indawo ekude nesikolo kodwa efikelelekayo, kwenzele xa iimeko ezingeli hlobo zisenzeka okanye zivela zingasichaphazeleli thina kunye nesikolo. Okunye, ndinocela inqununu ukuba abantwana mabatyiswe emakhaya bangatyiselwa esikolweni kwenzele imeko enje izawuphela.

Ndithi ngokokwam, imali ethunyelwa ezikolweni ixhomekeke kwabantu eye ifike kubo ukuba bona bayisebenzisa njani na ngoba ukutya okunezakhamzimba kokona kufikelelekayo kakhulu. Kodwa konke oko kuxhomekeke kwabantu abanikwe olaa xanduva ukuba bazalithatha njani na.

Ngokokwam zange ndabona oogqirha bemthumela umntu kwigqirha lesiNtu kodwa ke ngamaxesha esikuwo iinto ezinjalo ziyenzeka. Andiyazi ngesizathu sini okanye kwakutheni na, kodwa oogqirha abaninzi endibaziyo okanye esekhe ndadibana nabo okunjalo ababenzi. Ugqirha uba akakwazi ukunceda ukuthumela koogqirha abaphezulu kunaye okanye abangcono kunaye abaziyo.

Tamkhulu, uyazibona nawe ukuba iminyaka yakho ayisehli kodwa iyanyuka ibhekela phezulu yaye into yomane utshaya icuba izawude ichukumise impilo yakho ngendlela embi kakhulu. Tamkhulu, ndicela uyeke ngoku kwenzele ubomi bakho buzawuphepha.

Ndingamxelela umzala wam ukuba mzala abahlobo ngamaxesha amanintsi bayalahlekisa, ngoba kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Ewe, abahlobo bayacebisa kodwa iingcebiso zabo ngamaxesha amanintsi ayizizo. Ngoko ke ingcebiso yam ndicebisa uhambe uye ecaweni, uthethe nomfundisi, uthethe nompostile, okanye uthethe notitshala, okanye uthethe nomprofethi, okanye uthethe nomvangeli ucele umthandazo kuye, ubuyelisele ubomi bakho kuBawo.

Yho ngeyona nto ityhafisayo kakhulu xa uzawuthi ufika endaweni, iindawo ezifana nezibhedlele kunye nezikolo okanye kwiindawo zoorhulumente okanye ezikolweni, ngeyona nto ityhafisa kakhulu. Ngoba kwezi ndawo ngamaxesha amaninzi, umzekelo ezibhedlele, ezibhedlele abantu abaya phayana ngabantu abagulayo, imizimba yabo ngamaxesha amanintsi idinwa msinya. Ngoku cinga umntu omdala ogulayo ozama ngeenyawo kude alinde ade abizwe engqeleni, kwindawo enabantu abanintsi abangekangeni abafuneke bame umgca ukuze bangene.

Abantu abanintsi bebeyazi ukuba funeka umntu asinxibile isigqumathelo ngamaxesha onke kodwa bekukho abo baneenkani. Umntu ozawuveske asuse isagqumathelo ogqiba kwakhe akhohlele. Ngamatyeli amaninzi abantu bendibaxelela uba makanxibe isigqumathelobuso sakhe, umntu ebesuka athi hayi uva shushu, hayi udikiwe yena sisigqumathelabuso, hayi mandingamxeleli uba makathini. Ibizimeko ezinjalo.

Hayi, mna andikholelwa tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu ukuba umntu akavuyi iintsuku ezintathu unesi sigulo okanye unale meko. Laa meko ithi gqi ngesiquphe kumntu. Xa umntu ekwimeko enzima ayithathele kuye, ayibekele phezulu acabange kuyo ixesha elide, emva koko iveske ithi gqi ngesiquphe. Ngoba abantu abanintsi abanale meko xa bephambi kwabantu ngabona bantu bavuyayo kodwa xa bebodwa kulapho bangcungcutheka khona.

Abantu abaninzi kufuneke bafundiswe amalungelo abo yaye bafundiswe izinto ezinintsi ngoba abantu abanintsi baswela ulwazi ngaphandle yaye okwaa kuswelwa kolwazi yile nto ibenza babe ngamaxhoba. Kwabantu ababaphatha kakubi okanye kwabantu borhulumente suba befuna ubenzisa izinto bona aba bantu abazawuzuza kuzo, not ubanceda kodwa for inzuzo yabo. Ke ngoku ndiyagxinisisa abantu mabafundiswe ngamalungelo abo.